Ke hopola ka le leng la matsatsi re ya ditotobelong moo ho neng ho kene ka hare. Re re re ilo etsa camping. Ha re soka re lahleha jwalo bophelong. Re ile ra thusa ka hore re kopane le ngwanana e mong a neng a tsamaya le moshanyana, hore re kopa ba re fe kapo ba re bontshe mo re tlamehang re ye teng. Ehlile ba ebe ba ba batho ba neng ba se na bothata hohang, ba ba ba re ho rona re ntse re tlo lahleha la ba ka re jwetsa ka molomo, ho betere ba re feletse, ba re jwetse ba re bontshe tsela. Empa ba tsamaisane le rona hore re ske ra lahleha. Re ile ra thuseha haholo hoba e ne se ho fifahala, re sa tsebe hore re tla llela .

Bakganni ba ditekesi ba tlameha ba fuwe molao o tshwanang le wa bakganni ba dibese. Motho a ba tshwereng o tlameha a ba fe melao ya hae le hore a ba rute hore batho ba tshwaruwa jwang le tse ding tsa dintho. Hoba bakganni ba di-taxi hangata o tla fumana ba na le hlooho tse thata. Jwale ho bohlokwa haholo hore ba buisane le bona hore le bona ba kgone ho kgannela batho hamonate ebile ba tshware batho hantle ka dinako tsohle.

Ho ya ka tsela eo ke bonang ka yona. O tlameha o etse bonnete ba hore kgwedi e nngwe le e nngwe ho na le bonyanenyana ba tjhelete bo o ba o bo behang ka thoko. O etsetsa hore ha ho hlaha dintho tse tshwanang le tsenana, o tsebe hore ho na le tjhelete eo o e beileng ka thoko mabapi le dintho tse tshwanang le tsenana. Hore le wena o seka iphumana o behile matsoho hloohong.